Ekare ka ho ya , ka nna ekare maqheku a ne a ka a palamiswa mahala dipalangwang tsa tsela, hobane ba ithusa feela ka tjhelete eo ya maqheku. Ha hona e nngwe hape le nang le lona.

Ke kile ka nka leeto le letelele ka bese ha ke ne ke ya Kwazulu Natal. E ne le leeto le letelele haholo ho fitlhella re be re fitlha. Re nkile leeto le letelele mare re ntse re emisa ho tse ding tsa di-garage tsa ho tshela petrol-o, le ho reka tsa ho ja tseleng le dino.

Ho betere ho tsamaya ka koloi ya hao hobane o ka kopanya tjhelete eo ya ho palama tekesi ho ya le ho kgutla, wa e kopanya wa tshela mafura ka yona a beke kaofela ho ya mosebetsing.

Ho ya ka nna, nna ha ke na bothata le batho ba seng ba hodile. Ke bona ba tshwara hantle makoloi a batho ba baeti.

O ka ba o ka sebetsa hantle makeisheneng a rona, hobane ka mabaka aka a mang, ke ena hore matsatsi a mang o tla be o tatile, o tatetse lebaka le potlakileng. Empa tekesi ha e kgone ho tlala, kapa koloi ya hao ha ena petrol empa o ka kgona ho sebedisa dipalangwa tse tsa e-hailing jwalo ka bo Uber kapa yona Bolt. Le ha o palama o le mong, e ya ho fihlisa mo o yang teng.

Ke ka rata ho tsebisa hore ha o reka tekete e yang kapa ya bese, bese ya hao e tlo tsamaya ka ura ya bosupa bosiu, o ka fihla pele ho ura ya bosupa, mashome a mararo le metsotso e supileng pele ho hora ya bosupa. Hore o kgone ho thola bese ya hao e seke be ya ho siya.

Ke ka rata ho le tsebisa hore ke ne ke le boema fofaneng ke nkile mokotla o seng wa ka o tshwanelwa motho oo. Ke ne ke kopa thuso hore nka thola jwang motho eo eno. Ha e ka ba ho na le motho e mong a fitileng ho lona moo, a re o lahlehetswe ke mokotlana. Ke ne ke kopa feela a kgutlise wa ka ke kgone ho mo fa wa hae. Ke ya leboha.

Tsona di turu empa di re phethisa mabaka ka nako e nepahetseng. Di re fihlisa le ka nako, hobane di matekesi re tla be ka nako e nngwe re hloka ho ya lebakeng la potlakileng haholo, empa re tshwanetse ho emela tekesi e tlale. Nna ke, ne ke bona ho le bohlokwa, re patale tjhelete eo e tura

Ke le eletsa hore ha le palama ditekesi tsena tsa bo Uber kapa Bolt le re send-ele location kapa yona location ya ho boloketseha hore re kgone ho latela, re kgone ho latela moo e tsamayang ka lona . Hore ha o ka hlaha dikotsi, re kgone ho fumana ka pele.

Ha ke bone di le boima haholo hobane mafura le ona a tla be a nyoloha, a ya hodimo. Jwale batho ba ditekesi tseo ba tshwanela hore le bona ba thole sengwenyana sa ho beha papa tafoleng. Jwale ke bona e le tjhelete e lokileng, e ba re lefisang yona.

Nna ke ya rarollla ka ho itholela fela, hobane tse ding tsa dintho ha di hloke o bue. O di shebella fela hobane o tla tla, o re wa bua o bo kopana le motho a leng kotsi a tshwereng sebetsa se kotsi. E qetelle ebile ntwa a be a ho lemaditse.

Matsatsi ao ho leng ke matsatsi a ho bo kgwedi e fedile. O tla bona ditekesi di se na le taba le batho, di ba feta feela.

Ke kile ka palama sepalangwa sa e-hailing. Ke ne ke ya toropong e le ka hora ya botshelela. Ho ne hona le ntho e ke e hlokang ka hara mall. Jwale ditekesi di ne di fedile. Ke ile ka, ka request-a sepalangwa sa e-hailing. Ke moo ba ile ba mfa theolelo tse tlase.

Ke le tsebisa ka hore motho ona wa tekesi a re latang, ha a re late moo a tshwanetseng hore re late teng. Empa o lefella ditjhelete tseo tsa hore re late moo a tshwanetseng ho re lata teng. Empa ena o re late moo a sa re lateng teng, empa a lefellwa tjhelete tsa hore a re late moo a tshwanetseng.

Ke ne ke le tsebisa hore mabone a seterateng sa rona ha sebetse, ke ne ke kopa ho tletleba, ka hobane seterateng sa rona ho dula ho etsahala dikotsi tse kgolo. Ha ho le lefifi tjena. Batho ba a kenelwa, ba bang ba betelwa seterateng. Ke ne re kopa fela ha le ka re lokisetsa mabone ana hobane ho tlo etsahala dikotsi tse ngata, ha ntse a timile tjena ho le lefifi.

Ke ne ke tsebisa ka mabone a sa sebetseng seterateng sa heso, ke ne ke kopa ha le fela le tla tla la re lokisetsa ona ka pelepele, hobane seterateng sa heso batho ba dula ba tshwaruwa poho ho etsahala dintho tse sa lokang. Jwale ha ho le lefifi tjena ntho tseo di ipheta kgafetsa kgafetsa, batho ha ba a bolokeha. Re ne re kopa ka potlako a tlo lokisa hobane ho tla tla ho etsahala tse ding tsa dintho tse ngata. Batho ba fellwa ke maphelo a bona seterateng sena.